Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke itumetse mme ke tshogile. Ke ne ke fofela kwa Cape town, kwa Kapa.

Ke a se tshaba ka gonne, dikotsi tsa teng go le gantsi ga gona batho ba e leng gore ba feleleditse ba le kwa dipetlele ba le bantsi ba tlhokafala jaanong ke a se tshaba.

O tshwanetse o batle sefofane online kgotsa o ye ko travel agency o tlhope passport-o, visa kana a ticket le gore morwalo wa gago o mo kana kang, a ona le morwalo kana ga ona morwalo. O tshwanetse o fitlhe kwa boemela jwa sefofane ka nako e e siameng o simolole pele o ye go check-a in, o kopane le ma security ke teng mo o tla o feleletsang o fetile wa go tsena mo teng ga sefofane. Fa a fitlha kwa Nigeria o tshwanetse pele a fete mo immigration, a tseye dithoto tsa gage ke teng mo e leng gore o tla ba feleletsa a batlile tekesi e tlo go mo isang kwa a yang teng.

Ke nagana gore dibese tlhwatlhwa ya tsone ya go di palama e ko tlase go fetisa ya ditekesi jaanong, e thusa batho ba le bantsi, ba bereki ba le bantsi le bana ba sekolo ba le bantsi ka gonne tekesi madi a teng a mantsi. A go na le dilo tse o di ratang kgotsa tse o sa di rateng? Nnyaa di tsela tse e leng gore dibese di a di dirisa mo ke dulang teng di siame.

Mathata a karata e e botlhale akaretsa go sa fitlhe ka nako, e na le mathata a di-technical-e fa o reka, system e tla be e na le mathata le go sa itse go e dirisa. Go tila mathata rekang kwa ntle le bothata netefatsa gore, o na le madi ka moo, tlhomamisa registration-e le dira gore o itse go tap-a kapa o swipe-e ka tsela e e siameng.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o tlhoka tshedimosetso, boitshwaro jo bo siameng, boikanyego le tlhokomelo ya botsogo. Bakgweetsi ba thusa go netefatsa polokego, go laola di-timetable, go rarabolola mathata, go tsamaisa phuthego ya batho le di beke tsa bone ka polokego.

Batho ba ba yang kwa tirong ba amega jang fa badiredi ba dibese ba strike-a? Go le gantsi ba bangwe ka gore ba dula ko magaeng ko kgakala kwa, ga ba kgone go ya ko ditirong tsa bone ka gonne ba dirisa dibese fela, jaanong ba nna le mathata le di-manager-ra tsa bone kwa tirong. Ba bangwe ga ba kgone go ya gotlheleele ka gonne ga ba na madi a go palama ditekesi ka gonne, ba setse ba tsentse madi mo dikarata tse di botlhale tsa dibese.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go netefatsa phitlhelelo, go tlhama system-e e tlhamaletseng, go laola tsamao le go thusa community go rera ditlhopho tsa bone. Fa bese e eme ka dinao e thute go nna pelotelele ebile o nne le timetable ya yone, go itse gore e tsamaya leng ebile e dira jang.

Ee nkile ka siwa ke bese, ne kgona le tlhatlhobo ene ke tshwanetse ke e kwale kwa sekolong, jaanong tlhatlhobo ena morutabana wa rona a be a re, re tlo go e kwala ga sekolo setswa, erile sekolo setswa ke ga re tshwanetse go kwala ditlhatlhobo mme jaanong bese ya ka e ne ya ntshiya.

Ditsela tse dingwe mo metseng e mengwe ga di a nna sentle, jaanong dibese ga di kgone go tsamaya mo go tsone. Nako dingwe gape ke gore mo motseng o, dibese go le gantsi ga di tlhokagale batho ba le bantsi ga ba di dirise.

Ga e nkame mathata ka gonne ke a itse gore bese ke yone e leng gore tlhwatlhwa ya yone e ko tlase, kore le ga e ka re e a oketsa ga e oketse ka madi a mantsi.

Nka e fa lesome ka gonne, e thusa bana ba dikolo ba ba dulang kgakala ya ba thusa gore ba tsene ko sekolong sentle, e thusa le babereki kore e thusa thata ka gonne tlhwatlhwa ya teng e ko tlase ebile e kgona go tsaya batho ba le bantsi.